Go tshela mo teropong, go na le dilo tse dintsi tse e leng gore o tshwanetse gore o ikopanye le tsone, o tlwaele botshelo jwa teropo, gonne go tshela mo toropong ga go tshwane le go tshela kwa magaeng. Botshelo ba teropo bo ka pele tota, mme bo tlhoka gore motho a nne le maitemogelo, a nne le maikarabelo, ka gonne ga o sena maikarabelo, o ka iphitlhela o le mo mathateng, kapa o ka iphitlhela o kopane le dikebekwa, mme wa latlhegelwa ke tsele le tsele.

Bophelo ba teropo bo ama setso ka ditsela tse di farologaneng. Bontsi ba batho ba ba nnang mo ditoropong ba iphitlhela ba lebetse ko ba tswang teng, ba lebetse le setso, gonne mo teropong go tshelwa le batho ba e leng gore ba itebetse, ba lebetse le gore ba tswa kae. Seo se ra gore o tshwantshe o ntse o ikgopotsa ka nako le nako gore o motho wa ko kae, o tswa kae, o nne o ntse o boela morago, o eta ko eleng gore ko o tsaletsweng ko teng, or-e ke ko eleng gore batswadi ba tswaletswe ko teng. O seke wa itebala gonne o tshela mo toropong.

Go tshela mo teropong go ama botshelo jwa motho ka tsela e e siameng, gonne thekenoloji le di-inthanete o kgona go ikopanya le tsone ka bo gaufi. Mme seo se raya gore o nne o ntse o itlhokometse le wena o le motho, ka gore go na le gore o ka iphitlhela o le mo matsapeng, ga e le gore ga o itlhokomele ka go tshela mo toropong. Gonne bogodu le boganana bo ko godimo thata, gonne fo teropong ke fo leng gore go tletse mefuta-futa ya batho fo teng.

Ke dumela gore dithuto tsa sekeresete ga di a tshwanela go amana le setso, or-e di nne kgatlhanong le setso, gonne setso sa rona ke sone se re bopileng, ke sone se re beileng fo releng. Mme ke nagana gore fa di ka tsamaisana, sekeresete le setso di a berekisiwa, ya nna selo se le seo re ka kgona gore re phele bophelo bo siameng ka go di berekisa, di kopane setso le sekeresete.

Setso gantsi se ganetsa basadi gore e nne baetapele, mme seo se re busetsa morago re le setšhaba. Ka gonne mo nakong e re tshelang mo go yone, basadi ba bonagale, le bone ele batho ba e leng gore ba tlhoka go fiwa tšhono gore ba kgone go nna baeteledipele. Seo se raya gore kgatelelo ya basadi tshwantse e fele, le bone ba kgone go tsaya karolo mo go nneng baeteledipele. Dikgwetlho tse e leng gore basadi ba lebane le tsone ke gore ba lebelelwa ko tlase, banna ke bone fela ba e leng gore ba tshwanetse go nna baetapele. Seo ke bona ele phoso e leng gore ya itsewa, basadi ba na le maatla, le bone tshwantse ba fiwe tšhono.

Fashion-e le diaparo di bontsha gore motho o tlhaga a le ko setsong sefe, gonne di farologane. Ga motho e le moTswana, o kgona go mo bona gape re diaparo tsa seTswana. Ga motho e le moZulu, o kgona go mo bona gape re diaparo tsa setso tsa SeZulu. Seo se dira gore re kgone go bona pharologano go ya ka diaparo le fashion-e tse e leng gore ra di berekisa. Seo se raya gore di tumelo tsa rona di farologane, mme fashion-e le diaparo di kgona go re kopanya gape, gonne mang le mang o kgona go iphitlhela a apere seaparo sa setso se sengwe se e leng gore ga se setso sa gagwe.